Mina ngithi imali le na mayingavalwa ngombanyana khona abantu abayidingako, njengalapha othola ukuthi komunye umuzi ababeregi bonke. Abantu bakhona abaneminyaka engaphezulu kuka-thirty-five, nengaphasi kuka-sixty, kutjho khona kobanyana abakwazi ukuthola imali yeenlukazana, begodu abakwazi ukuthola imali yabentwana. Okubuhlungu-ke, kukobanyana labo bantu labo, abasuke baneminyaka ema-thirty-five, ematjhumi amathathu nahlanu, noma bangathi ba-aplayela umsebenzi, abakazowuthola ngombanyana umbuso wekhethu ubenze kumbi, wathi kobonyana abantu abaneminyaka elisumi nahlanu, akukafaneli kobonyana baberege.

Kuhlonipha, ukuthembeka, nokub neqiniso kuwo woke umuntu.

Uzoku-downloada i-app yakho, bese uyabhalisa imininingwana yakho enjenge-ID, nesibongo sakho, bese ukuzokwenza iinomboro zakho ezifihlekileko okuyiphini, naqeda lapho bazoku-varyfayela, uzokuthumela indawo lapho ohlala khona, okuyi-proof of address.

Mqatjhi, bengisabawa konyana, ubhadele ngesikhathi, njengombana nami ngineentjhijilo engihlangabezana nazo, ezinkosa kobonyana ngibhadele ngesikhathi.

Bazombuza umazisi wakhe, nobufakazi bokuhlala, nobufakazi bokobanyana imali iyangena, ne-bank statement.

Mina bengithi ayirholwe phakathi kwenyanga, ngombanyana banengi abantu abarhola ekupheleni kwenyanga ababeregako, abenza kobanyana kudale isiphithiphithi eentolo, begodu lokho kubanga nokobanyana ikunzi idlange. Manjesi imali yabentwana nayingarholwa phakathi kwenyanga, lokho kuzokuphungula isiphithiphithi.

Kumele uthome uqale ibhajethi yakho, uqale ubungozi baleyo intjhorensi, uqale neemali ezidoswa ngeqadi, begodu utjheje nokobanyana baphatha njani abantu babo.

Kungombana kanengi bomma, abacabangela ipilo phambili, abobaba abacabangi, begodu bafuna ukwenza ngaleso sikhathi abaqaleni naso.

Ngokumfundisa ukubulunga imali, begodu ngimkhuthaza nangezinto ezifunekako nemindeni yabo.

Ngiyavuma abantu basebenzisa i-technology, uthumela omunye imani, ivele ingayi lapho obowunqophe bona iye khona, ivele kodwana ufake imininingwana ererhe lo, omthumelako

Ukghona ukuthumela imali ngokuphuma, kwenza bona ungahlali ungabambi imali esandleni, imali izokuphela ungazi kobonyana wemzeni, namtjhana uvelelwe yingozi yetjiwe, namtjhana ilahleke. Ibuye yenzele abantu abangana bhanga indawo ephephileko yokubeka imali.

Ngibona okungcono ukuya ebhanga, efowunini usuka upha umuntu ongamaziko imininingwana yakho efihlekileko, ugcine sele uzithola uhlangabezana nobungozi emalangeni azako namtjhana

Ngokuya khona lapho azi-save khona, kodwana ngokwenza izinto zibelula, nangokuphuthuma, nangokwenzi imali, kubangcono kobanyana ubafowunele, namkhana ubathumelele i-email.

Awa, azifani i-deposit ibhadalwa ekuthomeni ukwehlisa imali, bese i-ballon yona kuyimali enengi ebhadalwa ekugcineni

Iyarhelebha, ngombanyana ugcine sele uthola imali enengi ebegade ungekhe wakghona ukuyibeka lokha nagade uwendwa.